Ke akanya gore dibanka di sekaseka dilo tse di ntseng jaaka tsa gore ba batla bopaki jwa gore o nna mo sekolong le dingwaga tsa gago le gore o nne le setefikeiti sa botshelo, bopaki jwa madi kgotsa tiragatso ya account-e ya gago, diphitlhelelo tse di kwa tlase kgotsa tse di kwa godimo for karata ya gago.

Ke akanya gore sekoloto le hisetori ya go adima madi di tshwana le palo ya tlhatlhobo mo leineng la gago, di na le seabe se segolo fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, banka e batla go bona gore o kgona go ikarabela mo dipuelong tsa gago le gore o ka tshepega go busa madi le gone tsela e sekoloto le hisitori di amang kopo a dikarata ke palo ya sekoloto e leng credit score. Ke palo e e bontshang gore o dirisa jang sekoloto e tshwantsha botshelo jwa gago le madi, fa palo e le kwa godimo o na le tšhono e e kwa godimo ya go amogelesega, o ka fiwa le rate e e kwa tlase.

Ee, go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo. Ke ntlha ya eng go le botlhokwa go buisa melawana le maemo a karata ya sekoloto? Sa ntlha madi a o tlang o a leofileng e a bitswang interest rate. Dikago tse dingwe jaaka madi a tlang kwa morago the late payments-e, madi a ngwaga annual fee kgotsa madi a kgogelo withdrawal chargers, ditshwanelo tsa'ago le maikarabelo a gago jaaka morekisi, ka go tlhaloganya tse o ka tila go tlhakanela mo tumalanong e go senyang madi.

Ke akanya gore go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka diphuthego tsa sekoloto go ka thusa batho ka tse dingwe tsa itseela tse di matshwanedi thata fa ba tlhopha karata ya sekoloto e leng sediriswa se se ka nnang molemo. Le gone tsela tse ke itseng ya tsa madi e thusang ka teng ke le gore e ruta batho gore karata ya sekoloto ke mokoloto e seng mpho. Batho ba ba nang le kitso ba tlhaloganye gore karata ya sekoloto ga se madi a a sa duelelweng, e tshwanetse go duelwa morago ka tsenyo e ba thusa go bapisa le go tlhopa ka kelotlhoko. Motho yo o na leng kitso a ka bapisa interest rate ya karata tse di farologaneng.